Mushumo wa khotsi muṱani ndi u vha ṱhoho ya muḓi, na u ṱunḓela vhana vhau , no vha khotsi wa khwine wa dovha wa vha munna wa khwine kha mufumakadzi wawu we wa mala, wa ṱhonifhea wa vhasiwe tsumbo uri na vhana vhavho vha vhaṱhannga vha nga tama u vha na muḓi nga kha iwe.

Mushumo wa mme muṱani ndi u vha mufumakadzi a ṱhonifheaho munna wawe, a ṱhogomela vhana vhawe, a ita uri muṱani wawe hu dzula u hu na mulalo, ndi ene o no rangaphanḓa kha tshiṅwe na tshiṅwe.

Ndi zwa uri musadzi na munna roṱhe ri a lingana, ahuna wa khwine roṱhe ri a lingana ri tea u ṱhonifhana.

Ndi ya uri ni tea u ilela ha ni tea u ḓi wana ni tshi khou ya nnḓuni u ita zwa vhudzekani musi ni tshi kho teyo u yo phasa, a ni tei u kwata a hu tei u vha hu na dzi nndwa, heḽo ḓuvha ḽine hu kho tea u itea zwo phasa ḽi tea uvha ḽi ḓuvha ḽine ha vha hu na mulalo roṱhe ri kho pfhana ri songo kwata ri songo farana nga dzi mbilu.

Ndi a uri vha to ya musevhethoni, na uri a ni tea u ḓiwana ni tshi lala na muthannga a so ngo ni malaho, a ni to ḓi wana ni tshi farafarwa maḓamu na muvhili wanu nga vhanna munna ane a tea u ni fara a tea u ni eḓela kana u ḓi wana ni tshi khou ya nḓuni naye ndi muthu ane avha uri o ni mala o ni bvisela tshelede.

Ndi uri a ri tei u hangwa ra ḓi ita u nga ri ndi muZulu ndi muTshangana ndi si muTshangana. Ndi tea u tshimbila huṅwe na huṅwe na mvelele yanga, ndi kho ḓi wana ndi khou ya shango ḓavha ndi kho tea u ṱuwa na mvelelo yanga ndi hone hune a thi laṱi lushaka lwanga, ndi tsireledza luambo lwanga na mvelele yanga.

Ndi tea u vhulunga lushaka lwanga luambo lwanga mvelele yanga ngori ndi zwone zwi nnyita uri ndi vhe muthu, huṅwe na huṅwe a thi tei u laṱa, na musi ndi tshi khou bva shango ḓavha ndi tshi huma a thi tei u laṱa maitele a hashu maitele ashu a ḓo ḓi dzula maitele a hashu ndo bebiwa nda zwi wana na vhomakhulu washu vho ḓi fhira vha khazwo, ndi ngani ndi tshi nga fanela uri ndi zwi laṱe.

Musi ndi tshi bika mashonzha ndi thoma ngo vhilisa maḓi a fhisa nda lovhea heḽa mashonzha ono lovhea nda kona u tshetshelela nyala dzanga na maṱamaṱisi anga, nda shela na mashonzha anga bodoni hanefho hune nda ḓo vha ndo vhasa hone mulilo nda shela na bikiri nthihi ya maḓi nda shela na muṋo wanga, zwa ḓi bika zwone zwine musi maḓi a tshi kho nwelela haeḽa maḓi maṱukuṱuku o salaho nda kona u a ita muthotho wanga, a to ḓi bika ni tshetshelela zwithu zwoṱhe mushumo wanu ndi u khuthedza no rembulusa one aṋe a to ḓi bika no tshetshelela nyala na maṱamaṱisi aṋu.

Zwiḽiwa zwine nda zwi ḓivha zwe nda aluwa zwi tshi khou bikiwa ndi tshidzimba, ndi thophi, ndi zwone zwithu zwe nda aluwa ndi tshi ḓivha uri vhuponi ha hashu ri bika nga ḽi bodo ḽihulu ri ḓo ya ra ṋea mashaka na vhahura na vho makhadzi na vho malume ra vhaisela miḓini yavho, ndi zwone zwa sialala zwine nda ḓivha na u koḓela miroho yeyi yo no nga vho dziphuri.

Magulu ndi a ṱanzwa a to bva ngori magulu ndi tshone tshithu tshine tshi a dzhia sa muṱavha tshiavha tshi na tshika a tea u tambisiwa a bva vhukuma, ndo no tshetshelela vha vhu zwipiḓa zwanga zwavhuḓi zwo nakelelaho, nda ri bodoni nda vhasa mulilo wanga khuni dza ḓala mulilo wa dugesa nda shela maḓi manzhi a tshi kho xelela ha saathu vhibva nda dovha nda shela maḓi dzi khuni dzi tshi fhelela nda ḓi dzhenisa dziṅwe fothi u swikelela a tshi tshi vhibva, nda shela na muṋo wanga a tsini na u vhibva arali ndi tshi shela nyala na maṱamaṱisi nda ḓi shela arali ndi sa sheli a vho ḓi vhibvela.